Ndingamcebisa okokubana makahambe aqale ayokuva ebhanki okokubana zeziphi izinto ezifanelekileyo abe nazo. Zeziphi iinzuzo anokuthi azifumane kule khredithi afuna ukuyivula kwaye yeyiphi imiqobo anowuthi ajongane nayo kwakule khredithi afuna ukuyivula.

Inceda ngokokuba uyakwazi ukuthi sele ungenamali ukwazi ukusebenzisa yona.

Ndiziva ndikhathazekile kakhulu kodwa ke bathe bakundicacisela isizathu noko ke yahlala ndawo ndava kwaye ndabona okokuba kutheni na isicelo sam singavumanga.

Ikopi yesazisi esisemthethweni, ubungqina bedilesi kunye nemininingwane yengeniso kubantu ke abaphangelayo okanye abasebenzayo.

Igcina imali ikhuselekile kwaye ifikelela lula kwi-ATM ungakhupha imali nangaliphi na ixesha xa ufuna ukuyikhupha.

Ndicinga ukuba yinto elungileyo ngokuba kaloku ibhanki kufuneke yazi okokuba uhlala ndawoni, ungowaphi. Ze naxa kuthe kwakho loo nto ukwazi ukuphandwa waziwe indawo ohlala kuyo, ungabi ngumntu nje ongaziwayo.

Ndingaziva ndikhathazekile kakhulu kodwa ke into enothi iqale ifike engqondweni yam kukuba ndikhawuleze ndiye abanki ndiyokubika le ngxaki yam ithe yandehlela. Ze ndikwazi ukuncedwa ndifumane elinye ikhadi ndizawukwazi ukukhupha imali yam.

Ndingakhawuleza ndiye ebhanki ze ndikwazi ufumana uncedo.

Ndingamcebisa okokubana enze ikopi yesazisi esisemthethweni kwaye afumane ubungqina bedilesi phambi kokuba aye ebhanki uyokuvula iakhawunti.

Ndingaphuma ke evenkileni ndiya kukhupha imali kwi-ATM ndibuye ndiza kubhatala, okokuba abanazo ezinye iindlela zakubhatala ngaphandle kukamatshini.

Ndingakhawuleza ndiye ebhanki ndiyobika loo mba wokuba nditsalelwa imali endingayaziyo. Ze ibhanki ikwazi ukuphanda kwaye ivale loo mali itsalwayo kwaye ikwazi ukubuyisa le sele ithathiwe.

Ndithanda ukubhatala ngekhadi ngokokuba andingomntu othanda ukuhamba enemali kuba kaloku kweli xesha siphila kulo kukho nootsotsi. Le nto yekhadi ke ngoku yenza kube lula ngokuba awuphathi mali kuwe, usebenzisa ikhadi lodwa.

Zithembile kakhulu ibhanki ngokokubana zikhuselekile kwaye imali yakho ikhuselekile ebhanki ukodlula ukuyifaka phantsi komatrasi ngokokuba phantsi komatrasi ingathathwa nangubani na kwaye ungamazi.

Tatomkhulu ukugcina imali ebhanki kukhuselekile kakhulu kweli xesha siphila kuyo. Imali yakho ihlala ikhuselekile kwaye ungade ufumane neenzuzo enokuthi izenze ngokuhlala yona ebhanki, akufani nakuyifaka phantsi komatrasi. Xa iphantsi komatrasi ayikhuselekanga kungangena nabani na kuloo ndlu ayithathe kwaye ungamazi, kanti ebhanki akho namnye onokuyithatha ngaphandle kwakho.

Hayibo, mtshana, uthini na ngoku apha kum? Ingabe xa uyovula iakhawunti yebhanki ziintoni ekulindeleke ube nazo? Ingabe uyakwazi khona ukuvula iakhawunti ungaphangeli?

Ukufaka imali ngokuthe ngqo ebhankini kukuhamba uyofaka imali ngaphakathi ebhankini. Kukufaka imali kwi-ATM ngokuthi uhambe uyokufaka imali kumatshini we-ATM ukuze iye ebhankini yakho. Kukufaka imali nge-EFT, ukusebenzisa i-intanethi ukuze ufake imali kwiakhawunti yakho okanye ukuthatha imali ukuyidlulisela kwenye iakhawunti.

Endibona ingathi ifikelela lula kukuyovula iakhawunti kwi-intanethi kodwa eyona ndiyithandayo kwaye endikholwa ukuba ikhuselekile ukuyovula iakhawunti ngqo ebhankini ngobuqu bakho. Ngoba kaloku ekusebenziseni i-intanethi usenodibana nootsotsi, usenokutsotseka ingenzeki le nto ubuthi uyayenza. Kanti xa uye ngokokwakho, ngobuqu bakho ebhankini ikhuselekile kakhulu leyo indlela.